Pension-e ya puso e tokafatsa bo leng jwa botshelo jwa batsofe ka go ba fa letseno le le ba thusang go reka dijo, diokobatsi, le go nna mo maemong a bolokegileng. E ba naya tshegetso e sa feleng, e fokotsa le go ikaega ga bona mo baneng, kana mo bathong ba bangwe.

Dikgwetlho tse di ka nnang teng mo go direng le mo go tshegetseng dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikolong. Di akaretsa tlhokego ya madi, phepafalo ya dijo, go palelwa go tsamaisa dijo ka nako, le bofokodi mo tsamaisong. Go fenya seno, puso e ka dira le ba ba selegae e ka tsenya madi ka nako, ga mmogo le go ruta baepi ka tsa phepo.

Go ruta bana ka dijo tse di nang le dikotla jaaka merogo le maungo. Fa bana ba itse boleng jwa phepo e siameng, ba kgona go dira ditlhopho tse di maleba. Mme fa diporogerama tse di maleba di tokafatsa tsogo, di fokotsa malwetse. Mme se o se ama katlego ya baithuti, mo dithutong tsa bona ka kakaretso.

Ba tshwanetse go etela ngaka pele, tiriso ya di-ARV e fokotsa mogare mo mmeleng go fitlha ka sejatlhapi gotwe e undetectable. Mme seo se fokotsa kotsi ya go fetisetsa mogare ono kwa ngwaneng. Ba ka dirisa dithulaganyo tse di tshwanetseng go thibela phetisetso, jaaka go rulaganya bo kopano mo nakong ya ovulation, ga mmogo le tlhokomelo ya botsogo pele, le morago ga pelegi.

O tshwanetse o ye kwa di ofising tse di gaufi tsa SASSA, mme o tshwanetse go ya le motsofe o mo tlhokomelang. Go na le diforomo tse o tshwanelang go di tlatsa ga o fitlha kwa o tshwere le dipampiri tse di tshwanang le di ID jalo le jalo. Morago ga gore kopo ya gago e amogelwe wa go simolola go amogela.

Ka go ba dira gore ba seke ba ikutlwa ba le bosi, go ba akaretsa mo sengwe le sengwe se se diriwang, go ba reetsa, ga mmogo le go ba tlotla. Go ruta setšhaba ka bogole, go efoga kgethololo. Seo se ka ba dira gore ba ikutlwe ba amogelesegile, ebile ba le mo botlhokwa mo setšhabeng sa rona.

Gona le badiredi ba Home-based care, mme ba tsamaye motse le motse, o e leng gore go na le bagodi, ba ba sa tlhole ba na le bokgoni ba go ikisa ditleliniking. Badiredi ba ba Home-based care ba dira bo nnete ba gore bagodi ba, ba tlamelwa ka melemo, kana dipilisi tsotlhe tse ba di tlhokang, di-pampers, jalo le jalo.

Ka go nne phoso e ne e tlabe e le mo letlhakoreng la ka, go se fetse melemo ka mokgwa ne ke laetswe ka teng. Nka netefatsa gore ke araba dipotso tsotlhe, tse ba mpotsang tsona ka bongwe ka bongwe. Mme morago ga ke sena go ne wa melemo ke dira bo nnete ba gore ke e fetsa ka mokgwa o ke laetsweng ka teng gore ke kgone go bona pholo, le malatsi a oketsegileng a botshelo.

Ke nagana gore puso mo seemong se, e tshwanetse go ba tlamela ka dipalangwa tse o di tla ba tsayang mo lefelong le le rileng. Go ba isa kwa dipetlele, mme morago ga nakwana. Dipalangwa tseo, di bowe di ba busetse kwa morago.

Ka dinako tse dingwe ke nagana gore lebaka, legolo le le dirang gore dingaka di re naye maina a melemo gore re e reke ka bo bone. Ke ka gonne yona melemo eo, ya be e seo mo sepetlele ka nako eo. Gape ga o reka molemo ka madi a gago lebaka le le dirang gore o seke wa be wa nagana gabedi pele o o nwa, ke gonne o ka tokafatsa pholo ya gago.

Melemo e e tshwanang le bo lengana le phate ya ngaka, ke o ne ya setso, e ke naganang gore go botlhokwa gore dingaka tse di fodisang ka tsela ya setso di dirisana mmogo le ditleliniki. Ke akanya gore ke mogopolo o siameng, gonne nako e nngwe motho o tlabe a lwala mme, a ka kgona go alafiwa ke ngaka ya setso e seng ko tleliniking.

Go fitlhelela, ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo ka bonako, go ka dira gore ona malwetse a sa foleng jaaka sukiri, a kgone go bonwa nako e sa ntsane e le teng. Ebile motho a kgone go fiwa melemo e e maleba, e e ka netefatsang gore one malwetse ao ga a tlhagisetse molwetse kotsi.

Tiro eo e dira gore ke nagane gore ditirelo tsa puso ga di re tswela mosola, o tshwanetseng, gonne balwetse ba sa tshwane. Ga balwetse ba sa tshwane mela, ga gwa tshwanela gonna le mola o le mongwe. Go tshwanetse go nna le mola wa ba ba potlako le bao ba ba sa tlhokeng go tlhola ka bonako.

Fa nka iphitlhela kana ga ne ke le mo seemong seo, ke ne ke ka tsaya dikgatho tse di maleba jaaka go ya kwa sepetlele kana tleliniki, e leng gore ko tshimologong o ne a dula a ya go tsaya melemo ya gagwe kwa teng. Mme fa ke fitlha koo, ke fitlhe ke ba tle nurse e e maleba, ke mo tlhalosetse ka selo se se diragalang.

Banna ba ba tshwereng ke malwetse a a sa foleng. Metswedi ya tshedimosetso e ka ikanngwang, gore e ka ba thusa. E ka nna go ya kwa dingakeng tsa dipetlele, kapa dingaka tsa poraefete, kwa ditheong tsa SASSA, le kwa ditheong tsa pholo, tse e leng gore di mo molaong ebile di letleletswe.